Owu, bayoyikwa. Kaloku bayaphoxa abo bantu ingathi bakufundele. Abafuni nje ukucaciselwa ngoba iza kuba ngathi wena unengqondo engapha kweyabo. Bahleli nje bayazi.

Abaqhubi beetekisi bayatyhudisa endleleni, baqhuba nje kakubi. Abakhathalele bani, umntu obhadlileyo nguye ngabo kuphela. Wowu, babaphethe kakubi abanye abaqhubi!

Ewe, ingangumbono omhle kakhulu lowo wokuba izithuthuthu zibe neyazo indlela. Laa phinye phinye ziwenza phakathi kweemoto ungadala ingozi.

Ewe, oololiwe bangcono kuneelori. Kaloku ololiwe bona banendlela yabo elungiselelwe bona, kanti zona iilori zihamba nezinye imoto endleleni. Ingozi ke ingavela.

Ndingacela etshintshekileyo kwabanye abakhweli ngokuba akukho nto ndiza kuyenza xa engayifuni.

Urhulumente makaqale abokhele iindlela ukuze zikwazi ukungena ezi zithuthi okanye ii-ambulance ziyokuthatha izigulane ematyotyombeni. Kungekho ndlela, kuya kusoloko kunzima.

Akukho kwanto endinokuyithetha naye umqhubi webhasi kuba naye umiselwe umthetho, kaloku uqeshiwe. Xa imali ingathathwa kunyanzelekile ndijike ndiyokufuna itikiti.

Kule yam indawo ndikuyo ikhona imyuziyam apho kuqokolelwe khona yonke imifanekiso yabantu abanenxaxheba abayithathileyo ukuphucula le ndawo ndikuyo. Abanye ngabadlali bebhola kanti abanye babesilwa ucinezelo eMzantsi Afrika, ngoko ke ndingabathatha abakhenkethi ndibase khona.

Kukuqokolela imali yokuphuhlisa okanye ukulungisa iindlela zoMzantsi Afrika.

Kukukhulisa imali ejongene neendlela. Ikwanika abaqhubi ingqinisekiso yokuba iindlela zikhuselekile. Kubakho imali enintsi yokuthi xa ngaba kukho ii-potholes ezindleleni, zikwazi ukulungiseka.

Andiqondi ukuba ihambelana neemfuno zalo msebenzi. Lo ngumsebenzi onzima, bekufanele ukuba inintsi kakhulu imali ebhatalwa aba baqhubi.

Ispidi masibanjwe endleleni, indlela yokuthetha nabakhweli mayaziwe.

Ewe ndingamnceda ndimboleke imali yokuya nokutya nokubuya emsebenzini ukuze akwazi ukuphangela.

Ndiyibuza kulo ulapha ecaleni kwam. Kaloku ndoyika ukhwaza ndiziphoxise ngomqhubi.

Kukuba inoba kufuneka ube neziphi iinkcukacha ukuze uqhube lo loliwe? Ingaba udinga imfundo engakanani? Ndizibuza rhoqo ke loo mbuzo.

Ndingavakalelwa kabuhlungu kakhulu kodwa ndicinge ukuba ngumntu wabantu lo, kungenzeka ukuba eli vumba uyalazi kwaye akakwazi ukulinceda ngoko kungafuneka ndimhloniphe.

Ngokuthi babathengisele iintsimbi nezinto zakwaNtu. Kaloku le abakhenkethi yinto abangenakuyifumana kwilizwe lwabo, inqabile kwaye intsha kubo.

Ndizama elinye icebo. Umzekelo, ndithathe itekisi okanye ndikhwele u-Uber. Kaloku umsebenzi ubeka isonka etafileni, kufuneka ndiwuhloniphe ngokufika kwangethuba.

Ngokubanika imihla yokuphumla bakhe bajongane neengxaki zabo kwakunye neentsapho zabo.

Ndingama ngeenyawo ndide ndiyofika emsebenzini. Kaloku apha ndicenge isonka sam.

Kukungabi nandlela nje emiselwe ezi lori, ukuhamba phakathi kwezinye izithuthi. Iingozi zivela kakhulu kanye xa kunjalo.

Kwakunzima kakhulu ngoba kaloku xa uxhomekeke ebhasini, uba netikiti okanye ikhadi. Ngoku ke sowulithengile neli khadi okanye sowulithengile eli tikiti, imali awusenayo kufuneke wenze enye indlela ukhwele itekisi. Akugcwali yintoni ke nakwezi teksi ngoba kaloku sonke sibalekela kuzo. Kwakunzima kakhulu.